Miningi imidlalo ebalulekile iy'kole engayisebenzisa, ake sithathe nje umdlalo we-chess. Umdlalo chess awudlalwa nanoma ubani ngoba udinga ube wumuntu onjulo noma okwaziyo ukusebenzisa umqondo ujule ekusebenziseni ekusebenziseni kwakho loyo mqondo lowo. Ukwazi ukuthi uze uwenze or mhlampe mhlampe ugcine sewukwazi ukwenza ugcina isukwazi ukuthi uhlule lo muntu lo osuke udlala naye, ihlangana kakhulu nani? Nomuntu osuke eseyenza ini? Iy'balo esikoleni phecelezi i-mathematics. La khona azokwazi khona akwazi ukuthi ahlele noma akwazi ukusebenzisa noma abheke isikhathi akumele asebenzise ngaso into ethize ngesikhathi njengamafomula. Uyakwazi ukukhanda into yakho ekhanda ukhande ukuthi la lo muntu ngizomuhlula ngokuthi ngimuvule uma ngenze kanje nakanje noma ngenze le phuzu lo ayakwazi naye ukundlula noma ukuze ngikwazi ukwenzani, ukuphumelela ngiwine, ngimhlule.

Uma uzobiza abantu noma kuzofika abantu abakwelinye bakwesinye isikole uyakwazi ukwenza ucwaningo ngey'kole ezizayo nani nani nani, nanokuthi kuleso sikole leso kuwabantu abasebenzisa luphi uhlelo noma abanani abanamasiko maphi. Uyakwazi ukuthi kufanele kube abantu obafakayo abakwazi nanokuthi bazizwe noma beyamukelekile kuleyo ndawo osuke ubabiza kuyona. Ngoba singabantu siney'ndlela ey'ningi zokukholwa ngokuhlukana nokuhlukana kodwa futhi kufanele sihloniphe uma besitshela ukuthi la akwenzeki ukuthi nokuthi nokuthi, kufanele loko sikulalele. Uma ukulalelile noma wenza ucwaningo ngakho, abantu bazojabula mhlawumpe zingajabula futhi zingafisa nanokubuya kwesinye isikhathi noma bagcine kwabantu abakwazi ukuthi bathathe ezinye iy'ngane bayoyifundisa kuleya kuley'kolo zabo ezingale ngaphandle la abafundela khona.

Iy'kole njengoba seyikwazi ukwenza abantwana bakwazi ukuphilisana bakwazi ukubona ukuthi akekho ongaphezu komunye, kuyakwazi-ke futhi kuyangijabulisa ukuthi abantu besifazane bayafakwa ey'ntweni ey'ningi kanti futhi nabanye abaphila ngendlela ehlukile kunalabo bonke bayakwazi ukufaka. Uma kuwukuthi wenza ucwaningo noma ufaka abantwana endleleni kuyasiza-ke ekuthenini ube nolwazi noma nocwaningo ngokwenza noma ngemidlalo noma ngemincintshiswano. Lapho ozofaka khona wonke umuntu noma uhlanganise yonke into ezokwazi ukuthi ifake ifake wonke umuntu noma umuntu ezizwe ewamukelekile esikoleni. Kubalulekile-ke futhi kubantu abasha ukuthi bagcine bekwazi ukuba nezinto abancintisana ngazo noma abancebeleka kuzona ukuze bakwazi ukuthi bathokoze bangagcini nje bephathwe mhlambe ubuhlungu noma ikhanda lokuthi eyi angisakwazi ukwenza ukuthi ngenxa yokuthi akusiyo into evumelekile esikoleni.